Ndingacebisa ukuba bahlise izinga eduru ngayo idatha, ngoba iyabiza kakhulu. Singabanye siye sikhethe iiWi-Fi neefayibha ezindlini zethu, ngoba noko ziyafikeleleka. Ingxaki ke iqala xa ungekho sendlini uye uyidinge ledatha. Ndiyacebisa kakhulu mawahlise, mabahlise amaxabiso edatha.

Kukho into ekuthiwa yi-UPS xana ibizwa. Ndingacebisa umntu azifunamele i-UPS. Xana umbane ekhona iye itshajeke, athi umbane wakuhamba ibe yiyo epha iWi-Fi amandla, iWi-Fi ingacimi. Iye ihlale iiyure ezisibhozo, ukuphela kwezaa yure zisibhozo icime nayo. Kodwa umbane uye uhambe for iiyure ezimbini kuphela ibe seyibuya., xa umbane ebuyile nayo iye iphinde ifumane amandla, itshaje.

Mama, ndiyakucebisa ukuba uthenge i-cellphone esi-smartphone, ngoba abantu abahlali benaye umoya, i-airtime yokufowna. Kule mihla siphila kuyo sithenga idatha okanye sikonekte kwiWi-Fi sikwazi unxulumelana nawe. Ndiyakucebisa mzali wam, kukho nezinto ezikwazi ukuchitha ixesha ube ubukele apha kwi-cellphone yakho, kukho nezinto okwazi ukuzisetsha apho kwi-cellphone yakho. I-smartphone ineento ezininzi ongazenza ukodlula utilili lowo wakho. Ndiyakucela ke mzali wam.

Ngokoluvo lwam okanye ngokwembono yam ingayingxaki, ngoba ungakwazi uhekhwa ngoosochwepheshe ukusebenzisa laa Wi-Fi yasimahla ungene ngayo. Ngoba laa Wi-Fi izawube ingenazo izivali zokuvikela abantu bangayihekhi i-cellphone yakho, ne-virus nakanjalo ingakwazi ungena efownini yakho.

Ngokoluvo lwam, ndizibona ziluncedo ngoba wonke umntu uyakwazi ufikeleleka kuzo ngoba zinamaxabiso aphantsi, kwaye umntu uyakwazi ukhetha le nto afuna uyibukela, ngexesha afuna ukuyibukela ngayo. Uyakwazi nokuyidawunlowuda ihlale apha kuwe kwi-cellphone yakho, uyibukele ngelo xesha ufuna uyibukela ngayo. Umna ndiyibona iluncedo kakhulu.

Into endingaqala ndiyenze, ndingathatha iWi-Fi router yam ndijonge ngasemva okanye kwibhokisi yayo, kulapho ndizawufumana khona iphasiwedi le ndiyilibeleyo. Ibhalwa phayana iphasiwedi, phandle kokuba umna ndiye ndayitshintsha ndayenza enye. Ukuba kunjalo, kuya kufuneka ndenze enye entsha iphasiwedi.

Uhlobo lomculo endingafuna ludlale yi-gospel, umculo wamakholwa, i-R and B, old school R and B, namapiano. Umculo wamakholwa ndingathanda udlale xana itheko liqala kwenzele simbonge ubawo, simbulele ubawo ngokusigcina nokundipha iminyaka eminga, ibe inkqubo ibe iqala. Eye-R and B idlalwe xa kumane kuthathwa ikhefu. Kwaye xa kusihlwa, singatshintsha kengoku sidlale Amapiano, wonke umntu ajuxuze.